Kule fama yam ndithengisa imifino efana nekhaphetshu kunye nesipinatshi. Ziyafumaneka ngamaxabiso asezantsi.

Ukunikezela imihlaba ebantwini basezilalini kungaliphucula uqoqosho kuba abantu basezilalini bayakwazi ukutyala umbona kunye nezinye izinto, bathengise baphucule nangona bengasebenzi.

sokuba isigqibo endisithathileyo sokuba ndithenge imifino ebantwini basezilalini kukuba ndikwazi ukuphucula nokwenyusela uqoqosho kubantu basezilalini, nabo bazive njengabantu abasebenzayo.

Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngolimo oluphilayo, ndicinga ukuba kuthethwa ngokulima usebenzisa ii-chemicals kunye neemanyola ukuncedisa izityalo zakho zikhule ngokukhawuleza and nangokufanelekileyo.

Le nto eyenzeka eMzantsi Afrika ukuba izifundo ezingolimo zahlukane kwikharityhulam yabafundi besikolo iyasichaphazela kuba abantwana bayohluleka ukuzityalela okanye abanye bekhula bengakwazi ukuzityalela, ukuzikhulisela ukutya ngawo baxhomekeke ekuthengeni ukutya. Loo nto ibenze bangabi namali.

Igadi yam yemifino iyandincedisa mhla ndingenamali yokuthenga ukutya kuba ndiye ndiphucule encinci imifino ndihambe ndiyithengise kwiivenkile ezikufutshane, ndikwazi ukufumana imali yokongeza ukutya. Okufana nantoni? Nemilimili. Ndikwazi ukwenza nezinye izinto zendlu.

Iingenelo zokufuya iinkomo apha ezilalini zinintsi kuba sinabantu abanee nkomo abadibanisa imali ndawonye ukuze iinkomo zabo zikwazi ukuya ediphini. Amadlelo asezilalini makhulu ngoku iinkomo zakhona zitya zonele, yiloo nto zityebile.

Umsebenzi osefama ngokuhlala efama uyancedisa kuba ukufama nayo yonke into esefama awuyonto eyenzeka ngexesha elinye, yinto ethatha ixesha. Ngoku ngokuhlala kwabo efama bayakwazi ukuzinakekela izityalo babone nento eyenzekayo, engalunganga ezityalweni zabo.

Urhulumente kukhona okuzuzayo kwezinxeko azenzileyo ukuxhasa abalimi abasekhoyo kuba kuno-twenty-five percent omthathayo ebantwini xa besefumene imali yabo abayenze ngezityalo zabo.

Ndilikhethile icandelo ukuba ndiyofunda ngezolwimi ekholejini kuba ezolimo akudingeki ukude uqashwe ngumntu omkhulu okanye uqashwe yi-business ethile, uyakwazi ukuzenzela imali ngokuzityalela izityalo zakho usebenzisa la mava uwathathileyo ngeli xesha ubufunda ekholejini.

Kukunqaba kweemvula ngenxa yokuguquka kwemozulu kuyayichaphazela imfuyo kakhulu kuba amadami omile, imfuyo ayibinawo amanzi wokusela. Emandlweni kuyoma ingca ingakhuli, ngoku imfuyo ayibinayo into yokutya ibangele ukuba imfuyo ibhitye okanye ibhubhe.

Imveliso kwezolimo iba nefuthe ekuvezeni imisebenzi kuba akekho umfama ongazilimela yedwa imihlaba emikhulu, engekho nomfama ongaphinde azivunele yedwa. Kunyanzelekile eqashe abantu ukuze akwazi ukuvuna, ngaloo ndlela ezolimo ziyayiphuhlisa imisebenzi.

Makuvunwe ngezandla kuba ukuvunwa ngezandla kuqashisa abantu abanintsi, abantu abanintsi bayakwazi ukufumana imisebenzi. Kanti umshini yena uzosebenzisa umntu omnye, avalele abanye abantu amathuba omsebenzi.

Inyama yesililarha yam ndiyithenga kubafuyi basezilalini kuba ndifuna ukuphucula indlela abalimi basezilalini abalima ngayo, ndiphucule nokuphila kwasezilalini. Nakunye le mfuyo endiyithenga ezilalini ndiyisebenzisa kwisilarha yam, ifumaneka ngamaxabiso asezantsi.

Imifuno ekwaziyo ukhula ngokutyala nje amaxolo ayo yikhaphetshu kunye nesipinatshi, yeyona endiyaziyo.

Izinambuzane ezibufana neempukani, amabhebhethane kunye neminyiki, yiyo engakwazi ukutya imifuno yakho njengoba utyalile. Ngoku ingancedisa loo nto ukuba uthenge amayeza okuchachazela ezityalweni zakho ukuze izinambuzane zingabikho.

Ukunqongophala kwamanzi kunegalelo oluninzi ekuweni kwamafama abantu abantsundu kuba abantu abantsundu abanawo amandla wokuthenga amanzi kwezinye iindawo, baxhomeleke kwamanzi asemlanjeni.

Ukulima kwam ezilalini kuye kwaluncedo kakhulu ekususeni ikati eziko ekhaya. Kuba ngoku asisathengi yonke into emavenkileni, siyakwazi ukuzivunela imifuno silale sityile, kube sinonka imali.

Umqeshi bendingathanda ukuba asithengele izixhobo zokusebenza kunye nezokuzikhusela ezifana namaquze, iivaroli zokusebenza, ii-gloves, ukuze sikwazi ukusebenza kahle singabasebenzi.

Izoba luncedo loo nto kubantu basezilalini kuba xa bekwazi ukuzilimela nokuzifuyela bazokwazi ukuzenzela ukutya bengadindingekanga ukuba bathenge ukutya ezivenkileni, apho amaxabiso emakhulu khona.

Imfuyo efunekayo ukuze sibe nobisi olufunwa emarikeni kufuneke sibe neenkomo zokusenga, iinkomo zamanzi.

Imicelimngeni enokuchaphazela imfama ezincinci zolimo oluphilayo eMzantsi Afrika zezokuba bakwazi ukuzithengisela izityalo zabo ezivenkileni nokuba bangachaphazelwa nayimozulu kuba imbi ingenavula.

Iintsuku ezilungele ukulima ziintsuku ezifudumeleyo, ezinemvula, ezifana nasekuhlonipheni. Kodwa kubekho nezityalo ezikwaziyo ukukhula nasebusika noba zingekho lezo mvula ezithile.

Indlela yokugcina iimbotyi ukuba zihlale ixesha elide zingaboli kwaye zingatyeki, ziye zifakwe emathinini. Xa kungenjalo zimke zihleliwe endlini epholileyo, ebandayo, engazubamanzi okanye ifume ukuze zikwazi iimbotyi ezo zihlale ixesha elide.